Ukushayisana kwey'moto ezimbili kuchaza ukuthi okade engumshayeli wemoto eqhamuke kwisayithi kwalesokudla ubejaha kakhulu, waphinde futhi wahluleka ukuyikubamba imoto before afike kumshayeli wemoto yesibili. Abalimele sebethathwe i-ambulensi nabezosizo oluphuthumayo bafikile, kanye namaphoyisa afike abhala isitatimende. Abantu abalimele babebabili kuphela.

Abezicishamlilo basheshe bafika, sabaxhumanisa nabezosizo oluphuthumayo ukuze bathole iy'ndlela ezifanele zokwazi ukuthi bakhiphe umuntu okade egaxele emotweni ngoba laba bezicishamlilo banamathuluzi amathize ukuze bakwazi ukuthi bakhiphe umuntu okade egaxele.

Wukuthi bakwazi ukuthi bagqoke izinto ezifana njengama-PPE ukuze bangakwazi ukuthi bathelele abanye, bakwazi ukuthi hlampe babe endaweni engeke izibe nabantu abaningi, enomoya ukuze bathole nendlela yokuthi bazokwazi ukukhwehlela kanjani uma beseduze nabantu.

Uma umuntu eyeka imithi ayinikwe udokotela osemthethweni, kungase ukuthi aphindele kule simo akade ayisona, aphinde futhi agule kakhulu, aze adinge ukuthi aphindele kudokotela, amnike eminye imithi esi-strong ukuze akwazi ukuthi aphindele abe-right.

Kumele inkampani inyuse inqubomgomo ukuze ikwazi ukuthi abasebenzi bathole ukuchazeleka ngendaba ye-COVID-19 kanye nokutholakala kwamashothi ebhusta.

Wukuthi umphakathi uzame indlela thizeni yokuthi uthole, utholele usizo labantu abasebecwile ey'dakamizweni nokuthi bashintshe bathole amaphrogremu athize ukuze amadoda engasitholi isikhathi sokuthi ayekuyidakamizwa.

Wukuthi babeke itende endawana thizeni or bathole umbhobho wokumemezela ukuze babize abomphakathi uhlangane endaweni enkulu la bezokwazi khona ukuthi bakwazi ukuthi babaqwashiswe ngendaba yayo i-HIV and AIDS.

Wukuthi i-COVID-19 nemithi yayo i-COVID-19 izokushintsha wena muntu, ikwenze isilwane thizeni noma ugule more uzukwazi ukuthi u-control-eke yilaba bezimo ney'ndawo eziphezulu zokuphatha.

Wukuthi lama-agency e-EMS ayashesha ukuthi afike endaweni yesigameko, ayaphinde akwazi ukuthi afonele amanye ama-angency axhumane, njengoba emaningi, ukuze abanye babambe kwesinye isimo nabanye baphinde futhi babambe kwesinye isimo, bahlangane ndawonye, basize umphakathi ngendlela engcono.

Umphakathi wakudala ujwayele ukucwasa amadoda ngokuthi, indoda ayikhali. Indoda kusho ukuthi kumele uma igula, ithule, iqinisele, ingakhali, ingayi ngisho emtholampilo ize ibe-right ukuze kubonakale ukuthi iyindoda ngempela.

Imikhaya ingabhekana nale simo ngokuthi ibachazele labantu abangafuni ukuthi bayiphuze imithi ukuze bakwazi ukuthi balulame, nokushayela uma imithi bengakwazile ukuthi bayiphuze, nezingozi ey'hlanganiselene nayo yonke lento.

Wukuthi uThabo kumele aziqhelelanise nabantu abaningi futhi agqoke isamfonyo ukuze angakwazi ukuthi uma enayo i-COVID-19, athelele abanye, aphinde futhi azigcine endaweni la ezokwazi khona ukuthi abe yedwa, angabi nendawo eficelene nabantu abaningi, athole nomoya ongcono nemithi ethize ukuthi imelaphe.

Ngafonela abanye abangakwazi ukuthi bangisize, ngaphinde futhi ngaxhuma ezinye iy'ndawo zamapayipi, ngashaya amawindi avuleka ukuze kuphume umoya.

Ingoba isikhathi esiningi izifo ziqhamuka ema-germs-ini lawa esiwacosha ngezandla, noma lapho sibamba khona yonke indawo. Yingakho kumele uma uqeda ukubuya ethoyilethi noma kade wenza okunye, kubalulekile ukuthi ugeze izandla, uphinde futhi ugcobe izinto ekumele ukuthi zibulale ama-germs ezandleni.

Wukuthi kumele abezicishamlilo bathole ukuqeqesheka okufanele inyanga nenyanga ukuze bengagcina bezithola bekhohliwe ukuthi kumele benze njani uma behlangabezana nezimo ezithize. Nokuhambiselana nemililo ethize nethize, bazi ukuthi khona umlilo othize nothize odinga into ethize yethuluzi, noma odinga into ethize yokuthi unqandeke lowo mlilo.

Wukuthi abazali asebekhulile bathole indawo yabo la khona bezohlala nabantu asebekhulile njenganabo bakwazi ukuthi bathole abantu abaqeqeshiwe ukuze banakekelwe ngendlela efanele.

Ubungozi balamakhambi esintu ukuthi la makhambi wesintu awahloliwe ukuthi aqondene nasiphi isimo noma isilonda esithize.

Wukuthi lo osuke ewuthisha noma umqeqeshi wezingane, kumele naye athole uqeqesho oluphusile, nolufanele ukuze aqeqeshe izingane into eqondile noma futhi into e-right.

Wukuthi ngikhulume nengane ngiyibheke ukuthi yilaphi la isuke ilimele khona kakhulu. Ngikwazi ukuthi ngiy'khiphe kancane kancane lapho igcinazeleke khona, ize ikwazi ukuphuma ithole usizo.

Wukuthi ingane ithole indawo ezokwazi ukuthi ihlale kuyona noma kwi-stretch-a, ihlale phansi, ihlale ngendlela efanele ezokwazi ukuthi ibengcono. Uma seyikwazi futhi ukuthi ifike lapho esibhedlela isheshe ithole usizo oluphuthumayo kuqala.

Wukuthi kumele iziguli zixhumane nomuntu, noma udokotela wezempilo zimazise ngesimo somuthi, or indlela umuthi ofanele usebenze ngayo emzimbeni.

Wukuthi umndeni kumele ugeze ukuze lo muntu oshonile angeke aze akwazi ukuthi abuye azolanda abanye bomndeni wakhe, bakwazi ukuthola nokukhululeka emoyeni yabo yokuthi usedlulile lona othandiweyo.